Ke ka founela customer service ke ba jwetse hore ke rekile data ya mashome a mararo. Ha o so fete le hora empa e se fedile. Jwale re ka etsa jwang ka bothata bona?

Pono ya ka ekaba hore re kopanye tjhelete re be re le ba leloko re reke Wi-Fi ke yona e ka re bolokelang tjhelete ya data.

Ha ke qeta ho sebedisa data ke ke boloke ka hore ke e time o tle hore e bolokehe.

Nka jwetsa moratuwa wa ka hore a sebedise Telkom ho tla kgone ho boloka tjhelete hobane Telkom ke yona e maemong a fatshe.

Ke ka founela moratuwa wa ka ke mo jwetse hore e ke se kgone hore ke reka data kgwedi le kgwedi hobane data e se tura haholo.

Ke rekile data ha ke so e sebedise ke qeta ho fumana molaetsa o reng e ya fela mpeng ya bosibu. Ka hoo ne ke hloka thuso ya hore ke tsebe hore ke tla thusahala jwang.

Nka buisana le kantoro hore mmuso o thuse batho ka ho kenyetsa batho Wi-Fi ho tle ba kgone ho ba boloke data.

Ke bona monyetla o moholo wa hore ha ke ka rekisa data ke ka etsa tjhelete.

Nka mo kgalemela jwalo ka motswadi hore a se ke be a bapala ka phone ya ka haholo a bule data hobane data eya tura.

Ke ka ya moo ke e rekileng teng ke ba jwetse hore ke rekile data ya mashome a mahlano. Jwale ha e bontshahale e kene e ka etsa jwang ka se.

Se ke ka se etsang ke hore ha ke bula data ke arabe melaetsa e bohlokwa haholo le hore ke nke melaetsa e bohlokwa haholo.

Nka ba founela ke ba jwetse hore data ya pele e ne last-a matsatsi a mangata haholo e kabang kgwedi empa hona jwale tjena ha sa qeta le beke data eo jwale nka botsa hore e bakwa ke eng.

Ke ka moo shopong moo ke e rekileng teng ke ba bolelle hore data eo e bang rekiseditseng yona e sebeditse. Ka hoo, ke batla ba kgutlise tjhelete ya ka kapa ba mphe data e sa sebetsang e lokileng.

Ntho ya pele e ke e etsang ke hore ha fihla ka ditletlebo tseo tse jwalo ke batle ho bona phone ya hae hore ke nnete na data eo ha ya kenywa haeba ke nnete ha ya kenywa ke mo fe data e ntjha. Hape ke kope le tshwarelo ka se etsahetseng.

Ka hlalosetsa batswadi ka hore tsela e maleba ya ho boloka data ke hore ha o qeta ho sebedisa data ya hao o e kwale ho tle e se ke be ya feela o sa e sebedise.

Ha ba nhlalosetsa ba re ke dula ke e butse le ha ho sena tlhoko kapa ke sa sebedise phone.

Nka ba jwetsa hore ba e kwale hobane ha ke sa kgona hore ke e patale se ke felletswe ke mesebetsi. Ka hoo ha ke sa kgona hore ke patale konteraka.

Ke ka jwetsa moreki hore molao o re e kwale ha sa sa kgone hore a patale e tla re mohlang a sa kgona hore a e patale. Re phethe re mmulela yona hape.

Nka jwetsa ngwana hore data eya tura. Ka hoo, ho bohlokwa haholo hore a hlokomele.

Nka jwetsa nkgono hore ho bohlokwa hore a be le phone le cell phone hobane o kgona ho buwa le batho kae kapa kae neng kapa neng ha e tshwane le phone ya mehala e leng hore e dula ka tlung fela.